Kulesi isimo kulesi isimo, ngingakhokha ibhalansi ngokugcwele, ngikhethe ikhadi elinenzalo ephansi, bese ngimisa isabelo mali. Ngiphinde ngicabangele ezinye izinhlelo zemiklomelo, bese ngifunda ukuphrinta okuhle.

Ngingachaza kumalume ukuthi amabhange ayindlela ephephile, nevikelekile kakhulu yokugcina imali. Ukuvikelwa ekwebeni noma ekulahlekelweni, inzalo kuma-deposite-i, ukufinyelela kalula imali, kulula ukukhokha izikweletu nokudlulisa imali. Ngingaphinde ngimsize avule i-akhawunti yasebhangi nokuthi isebenza kanjani, nokuthi imali yakhe ivikelekile.

Angichemi kodwa umbono wami uthi amakhadi esikweletu angaba usizo ukwakha amaphuzu esikweletu, ukuthola imvuzo nokubuyiselwa kwemali, ukukhokhela izindleko ezingalindekile. Nokho, zingaholela futhi ukuqoqwa kwezekweletu, izinkokhelo ezinenzalo ephezulu, ukusebenzisa ngokweqile. Ekugcineni ukusentsenziswa okufanele kwekhadi lesikweleti kubalulekile. Usebenzise njengethuluzi hhayi, umthombo wemali.

Umlando womnikelo ofanele ube nesandla ku-UIF ngenkathi uyosebenza, ukungasebenzi ngokuzithandela, ukubhalisa njengomuntu ofuna umsebenzi, isikhathi esincane sokuqashwa. Ungahlola isimo sakho sokubhaliswa kwi-UIF ku-inthanethi ngengosi ye-uFiling, noma uvakashela isikhungo sabasebenzi esiseduze nawe.

Cela isizathu zokwaliwa, incazelo ebhaliwe, qoqa amaphepha asekelayo, ubufakazi obusekela isimangalo sakho, faka isikhalazo, gcwalisa ifomu bese ulithumele kanye nemibhalo esekelayo ku-UIF. Kungenjalo, qhumana ne-call centre ye-UIF ukuze uthole isiqondiso. Funa usizo enhlanganweni yabasebenzi, noma inhlangano yosizo lwezomthetho.

Yazisa umqashi wakho, ufake isicelo ehhovisi labasebenzi. Uzodinga i-ID, ubufakazi bemali engenayo, isitifiketi sokwelapha esiqinisekisa ukukhulelwa kwakho, ifomu le-UI two point three, ligqwaliswe umqashi wakho. Bese-ke ulinda ukucushungulwa.

Umehluko oyinhloko, izinketho zekhava, uPhila Bhuti unolwazi olunzulu kanti imininingwane kaMandla Ethu ayaziwa. Intengo, inkokhelo kaPhila iqala ku-one thousand eight hundred and fifty-one kanye no-four hundred and seventy-seven rands ingane. Izinzuzo, iPhila Bhuti ihlanganisa izifo ezingelapheki, inikeza imikhawulo ephezulu. Imikhawulo ye-network-i, amalungu kufanele asebenzise abahlinzeki benethewekhi ukuze bathole iy'nzuzo ezigcwele.

Ubaba wakhe washona ngemva nje kokuthenga umshwalensi. Kodwa ngeshwa, isikhathi sokulinda sasingakaphelelwa yisikhathi. Ngenxa yalokhu, isimangalo siqatshiwe ngenxa yesikhathi sokulinda. Umndeni bekumele uthwale zonke izindleko zomgwabo, okudale ubunzima bezimali. Lokhu okwenziwayo kugqamise ukubaluleka kokuqonda imigomo yequbomgomo, ukuhlanganisa nezikhathi zokulinda, ukugwema imithwalo yemali engalindekile.